Kumele kwenziwe amaphulo kaRhulumente. Izibhedlele neekliniki zihambe zisenza amaphulo kwiindawo ngeendawo, ezikolweni, ezicaweni, nakwiiholo zasekuhlaleni. Kufundiswe abantu ngazo zonke iindidi zezicwangcisontsapho ezikhoyo neendlela ezisebenza ngayo, nobuhle bazo nobubi bazo. Ukuba yintoni elindelekileyo engathi idalwe sesi sicwangcisontsapho lowo anokusisebenzisa yaye umntu kumele akhethe esiphi, ekhetha kanjani ngenxa yezizathu ezithini. Bafundiswe kanjalo ze bazoyazi ezibalungeleyo and bayazi aziphikisani neenkolelo.

Kubaluleke kakhulu ukuba umntana afumane ukutya okunempilo kuba loo nto iyawukwenza ukuba ingqondo yakhe idlamke, ke umzimba odlamkileyo udala ingqondo edlamkileyo. Ingqondo edlamkileyo ibangela umntana ukuba azibambe lula izifundo esikolweni, akwazi ukufunda aphumele emagqabini. Nto leyo iya kunceda ikamva lomntana liqhakaze yaye nesikolo sifumane ipesenti entle ekupaselweni ngabafundi.

Ezinye iinkonzo ezifumaneka ezibhedlele zikaRhulumente kukukhupha isisu ngendlela ekhuselekileyo. Ezinye zezibhedlele zikaRhulumente ziyayinika loo nkonzo, uye ngaphambili uyotsho ukuba isisu ucela ukusikhupha okanye xa ungafuni ukusikhupha unikezele ngomntana koonontlalontle okanye kwindawo egcina abantwana. Wena uzawube ungayazi, uza kuthetha nomongikazi ekliniki umxelele ukuba awukho selungelweni loba ungakwazi uhlala nalo mntana ngenxa yezizathu ezithile ze yena akudibanise noonontlalontle. Loo nto iyafumaneka esibhedleleni sikaRhulumente, ukwazi umntana ungamkhuphi kanti kukhona ifemeli okanye ikhaya elidinga umntana okanye abatshati abashota ngomntana ube wena ubuzamkhupha. Yenye yeenkonzo ezifumaneka kuRhulumente.

Umntu woncedo lokuqala endakhe ndadibana naye wanceda abantu ababesengozini yebhasi. Ibhasi yayisitsha ze wakhaba iifestile zebhasi ukuze abantu baphume ngoba babevalelekile bengekho sezingqondweni. Ze bakuphuma wabanika uncedo lokuqala okwakukubaphefumlela ngokubacinezela isifuba, yonke laa nto. Kwasinda abantu zange kubekho nomnye obhubhayo kwabo bantu ngenxa yokuba wakhawuleza wabanika uncedo.

Ucwangcisontsapho lubalulekile yaye abantu mabangacingi ukuba luphikisana neenkolelo zabo ngoba ixesha esiphila kulo alivumi ukuba abantu sibe nabantu abanintsi kuba loo nto iya kubangela kuthiwe si-overcrowded kwilizwe laseMzantsi Afrika. Ukunciphisa ezo zinto uRhulumente waza nesicwangciso ekuthiwa lucwangcisontsapho ukuphungula inani labantwana abazalwayo xa abantu ababini bethe benza, baya ngasese bengasisebenzisanga isikhuseli. Loo nto inceda ukuba singandi singafuni, sikwazi ukulawula inani labantu , abantwana abazalwayo. Singalindi sibamithe sawugqiba sibakhuphe sesibamithile.

Into endingayenza kukubhalela amagunya aphezulu nee-NPOs nee-private companies ndicele uxhaso ngokutya okanye ngee-voucher zokuthi uba sithenge ukutya. Sikwazi ukufumana noba sisidudu ekuseni phambi kokuba kuqale izifundo ukuze abantwana babe nento, bathi befundiswa ibe ikhona into esiqinisekileyo ngayo ukuba bayifumene. Yaye ndingqongqozise unqununu yesikolo ukuba sizame ukulima apha esikolweni, sibe nezinto esizillimayo ukwenzele sikwazi ukuphekela abantwana kwizinto esizithatha egadini singathengi oko.

Kukuthatha abantu abonzakeleyo okanye abalimeleyo ndibalalise kakuhle phantsi ngomqolo ndizokwazi ukubaphefumlela bafumane umoya.

Ewe, ndakhe ndadibana nayo. Kukuba kukubona abantu bebolekisana ngeemaskhi zempumlo, xa omnye esithi uyilibele eyakhe omnye amnike. Loo nto yandothusa kuba kaloku abantu ithetha ukuthi abafundisekanga ukuba umoya ophefumlwa ngomnye awumelanga omnye awuphefumle. Babengakuqondi ukuba ukufakwa kweemaskhi kuthetha ukuthi uphefumlela apha uthimlela apha, yonke into yakho ihleli kule maskhi ayiphumeleli ngaphandle. Ngoko ke xa uboleka omnye umntu umnika ezaa zinto , laa mithimlo yakho uyinika yena, okwaa kuphefumla kwakho ukunika yena. Ngaloo ndlela ningosulelana.

Zange kuqheleke ukuhlala ngaphandle kwayo yaye ndandingathembi, yayingathi ayiphelanga iCOVID-nineteen. Ndandisoyika ndaqhubekeka ndayinxiba abanye bengayinxibanga, kuba ndandiziva ngathi ikhona le nto ndingayenzanga xa ndingayinxibanga.

Lusapho lwam oluthandekayo ndicela sifundisane ngezimo zempilo. Bonke abantu apha phandle omncinci nomdala banezigulo zabo yaye abanye , bambalwa abangenazo yaye abo bangenazo basemngciphekweni wokuzifumana besosulelwa ngabanye. Zikhona ezinye ezingekazivezi kuthi emizimbeni kodwa sinazo. Esinye siyakwazi usibona sele sinenyanga sikhona emzimbeni womntu. Ungacinga uphilile kanti awuphilanga. Ndicela siyeke uncamisa umntana omncinci kadade wethu ngoba usemncinci and yaye akazukwazi, akakabikho semandleni woba umzimba wakho ungalwa nazo zonke izifo. Masiyeke ukumncamisa ngoba hleze simosulele ngezifo. Akazuthi umntu mna andinasifo ngoba zikhona izifo ezibasemntwini umntu kanti akazazi uba unaso so sonke .

Kukuthi ndakuhlala endaweni enelanga ixesha , ukuhlala elangeni ixesha elide xa ndiphakama ndibe dizzy ibe ngathi ndiza kuwa. Nto leyo ndandingenayo ngaphambili. Ndayifumana emva kokuba ndigonyile.

Ndingacebisa ukuba umphathi kliniki abe nesibhengezo asibhala eludongeni ukutsho ukuba kucelwa abantwana bangahlali ezitulweni abantu abadala bengena ndawo. Ukwenzela bangamane bexelelwa abantu abandwendwele ikliniki bahlale beyazi ukuba, athi nobengayazi kuba le nto ndicinga ukuba yinto emele uba iyafundiswa kumakhaya onke. Abo ke bathe banelishwa bangayifundiswa kwawabo amakhaya, mabafike umbhalo ukhona eludongeni ubaxelela ukuba sicela uphakamele umntu omdala.

Okokuqala, indlela esingabanceda ngayo abantu abakhubazekileyo kukuba sibahambisele amayeza wabo kumakhaya wabo, kungabikho sidingo sokuba bona baye kwiindawo zikawonkewonke. Makube nabantu abajongene nabo abahamba, oonomakhaya bangene kumakhaya ngamakhaya babahambisele iipilisi. Ze bona baye noba kukanye kabini enyakeni ekliniki. Loo nto iya kunciphisa ekubeni bazibone bengafani nabanye bantu ngoba ixesha elinintsi abazukuya ekliniki. Bayawuyela izinto ezifana nokutsalwa igazi, ezinye izinto bazawuzenzelwa ekhaya. Makubekho amanesi abandwendwelayo emakhayeni wabo noonompilo ababahambisela iipilisi rhoqo.